Ingoba kubaluleke kakhulu futhi kulula kakhulu ukuthatha izithombe kanti nomuntu uma ekwazi ukudweba kuba lula kuyena ukuthi adwebe into enhle ezothi bebuka omunye umuntu wayithanda. Kufana nokuthatha iy'thombe. Bekwazi ukuthatha iy'thombe ezinhle abantu bayazithanda and bayaku-support-a futhi.

Udinga ukuthi ube ne-page ezinhlongeni zokuxhumana njengo-Facebook noma ko-TikTok, la abantu bebaningi khona izinto zakho uziphoste ngaso sonke isikhathi so abantu abazithandayo bezokwazi ukuthi befinyelele kuzona kalula.

Intsha kubaluleke kakhulu ukuthi kubekhona i-sports esidlalayo ngoba uma kunento oyenzayo ngaso sonke isikhathi uvikeleka ey'ntweni ey'ningi ukuthi ungagcini udl'iy'dakamizwa noma ukuphuza. Ngasosonke isikhathi uhlezi ubhizi wenza le-sport osithandayo, and nomqondo siyawuqaqa futhi ukuthi uhlezi ujima.

Yebo, ngiyacabanga ukuthi imidlalo yendabuko ingaphila esikhathini sobuchwepheshe. Ayinabungozi futhi ngoba zonke izinto ziyashintsha ngaso sonke isikhathi, yona yohlezi ikhona abantu bohlezi beyesekwa futhi beqhubeka kahle.

Phela ngingamchazela kahle ukuthi lokhu esikwenzayo sidlala igemu, so akangaphatheki kabi and akazimisele kodwa futhi angabi sefake enhlizweni loko esikwenzayo ngoba nje kuwumdlalo kuphela, hhayi ukuthi khona la kuzosisiza khona empilweni.

Izikole kumele zikwazi ukuthi kube khona imidlalo edlalwayo kube khona imoto ezobakhona yenzel'ukuthi bekukhona olimele bakwazi ukumphuthumisa eklinikhi noma esibhedlela ngaso sonke isikhathi ngoba kuhlezi kunamaphutha bekudlala abanye badlala bagcine sebelimaza abanye ngisho isidingo singekho bakhohlwe ukuthi kusuke kuyimidlalo le nokuthi uveze ithalente lakho uma unalo kodwa hhayi ukuthi kusuke kukukhulu osuke uzokuzuza ukuthi sungazulimaza abanye abantwana.

Izingane zijwayele ukuthi imvamisa ziyalalela vele so ngamane uhlez'ubacacisela uma umuntu enz'iphutha umcacisele umutshela ukuthi imithetho yaloko iloku kuze kugcine kungenile ekhanda.

Kungamele uhlezi ungakuvumeli ukuthi uma kukhona iphutha elenzekile kwakhona okuhlekayo, wena ufuna ukuyeka maphakathi nomdlalo. Kumele uqine uwujwayeze nomqondo ukuthi kuyaqinwa empilweni.

Iqembu lami lidlala kahle kakhulu ikakhulukazi uma kukhona abalandeli bezoleseka. Lihlezi lizimisele ngaso sonke isikhathi.

Yebo ngake ngezwa umuzwa ojulile wenjabulo ngenkathi ngidlala umdlalo wesintu ngoba umdlalo wesintu usuke uqhuba isiko, isiko lakho njengomuntu omnyama.

Yebo sikhon'isikhathi esinjalo esake sangifica ngisemncane ngoba kukhona la sasidlala khona emgaqweni ngaphandle kwasekhaya ngagcina ngishayisekile ngishayisw'imoto koda yize noma ngingalimalanga kakhulu ekhaya bebengasafundi ngiphumele ngaphandle ngiyodlala nabangani bami ngagcina sengidlala umdlalo lo odlalwa ephepheni okuthiwa umlabalaba. Wangisiza kakhulu ukuthi ngithi ukudidisa ingqondo ngize ngigcine ngiphole ngidlule kulesimo engibhekene naso.

Ngizizwa ngijabule kakhulu ngoba uma ngidlala lo mculo zonk'inkinga enginaz'emhlabeni zithukuma kancane ngizwe le injabulo nje ngifokhase kulento engiyenzayo ngaleso sikhathi.

Kubaluleke kakhulu ukuthi ujabule noma uthole into ezothi ukuphazamisa umqondo ozoyenza ukuze ukwazi ukuthi iy'nkinga zakho zike zingakuphazamisi nje ey'ntweni ozenzayo.

Hhayi akufanele kuze kube izinto ey'dingwa imishini ebizayo ziningi izinto zokdidisa umqondo ey'ngane engabizi ey'ngadingi imali eningi kuya nangokuthi bonake abantwana badingani yini abayithandayo abangathand'kuyidlala.

Ngingamululeka ngokuthi kumele alidlale i-sports esikoleni kubaluleke kakhulu ngoba uyayidinga into ezothi ukuqaqa umqondo uma usuxakwe izifundo and uthole ukuthi ithalente onalo vele kuleso-sport leso okungagcina sekukuse kude kakhulu empilweni.

Yebo ngikholelwa kakhulu ukuthi kubalulekile ukuthi ingane idlale imidlalo kubekhona into ezoba bhizi ngayo njalo osukwini ngoba uma ingakwenzi lokhu igcine ihambisibona izinto ezenziwa abafana emgaqweni nabafana abahlala igcini isibhema ogwayi, ibhema iy'nsango kanti kungcono kubekhona i-sport esidlalayo.